Abantu babhekana nenkinga yokuthi uma la khona besebenzisa khona lamaplatifomu emali, kanti ne-inthanethi incane, kuye kube khona-ke nenkinga yokuthi-ke isivinini sokuyisebenzisa leyo platifomu ngoba i-inthanethi incane noma ayikho at all. So, sekumele ubuyele noma usondelana nendawo ekwaziyo kahlekahle ukudonsa kahle ukuze mhlampe uthole lowo mlayezo noma uthole lowo phini noma ukwazi uku-communicate-a nalo muntu obekusendelam imali, noma ukwazi uku-communicate-a nebhenki lakho la khona khona ubufuna i-information yemali, bese ukuze uzokwazi ukuyikhipha.

Okuphephile, siyeke sisebenzisa i-eWallet. Iyona-ke esheshayo nokuthi umthumele umuntu imali umfakele imali enambeni yakhe akwazi ukuyoyikhipha kahle kwi-ATM ngokukhulu ukuphuthuma. Uma engakwazi ukuyikhipha ngalelo suku, uyakwazi futhi ukuthi aphinde athole enye iphini akwazi ukuyikhipha leyo mali. Leyo mali leyo ayibaleki iyohlezi ilapho.

Kuyaye kube nenkinga-ke uma usumubolekile umuntu wakini noma yimuphi umuntu omaziyo sekumele-ke uthathe into yokubambisa mhlawumpe okungafana nanencwadi kamazisi. Usumubuyisela-ke lowo muntu leyo uma eseyikhokhile imali. Kuyinkinga kulowo muntu obolekwayo ngoba akabe esakwazi-ke manje-ke noma ukuya ebhenki noma ukuya kuphi la kudingeka khona incwadi kamazisi ukuze ezothola usizo. So, kuyaye kube i-challenge-ke, nanaye lo obolekile obolekisayo ngemali kuyinkinga ngoba sekumele ulandelane nomuntu-ke uma engasakhokhi.

U-Dan engaba nenkinga mhlawumpe uma-ke inkampani isikhokha amabhonasi angoDisemba. Lapho-ke sekumele-ke ayikhokhele i-overdraft ngoba i-overdraft ngoba uyithatha nje imali kufuneka nawe uyikhokhela uyibuyisele ukuze nebhange likwazi ukukuthemba, futhi ukuze nane credit score yakho izonyuka. I-credit score iyakusiza-ke ukuthi ukwazi ukuthenga izinto ngesikwenetu bese uyikhokha-ke ngalezi nyanga osuke osuke uphiwe zona.

Bengizocela ikhadi elizokwazi ukuthi linginike u-five thousand ngenyanga okulingana vele ne-credit score yami, ukuze ngizokwazi ukuthi ngizokwenza iy'dingo zalayikhaya ngokukhululeka. Bese-ke ngikwazi ukuthi ngiyibuyise leyo mali leyo kancane kancane njalo ngenyanga. Ngiyazi ukuthi kunenani thizeni elithathwayo njalo ngenyanga elingekho kakhulu elingalumi futhi emalini ezobe isakhona ebhange. So, le mali engango five thousand ikahle ukuze ngikwazi ukufeza zonke izidingo zami ngiqhubeke ngiphile kahle.

I-overdraft ayikho inkinga so long as uzokwazi ukuyikhokhela. Iney'mali ey'ningi , iyaqala naku-one thousand iye phezulu, kudiphenda ngokuthi uhola malini, bese ne-credit score yakho ingakanani. So, uma uzokwazi mhlawumpe ukuba ne-overdraft ka-two thousand ubone ukuthi uzoyikhokhela, ayikho inkinga ungayicela. Uma uzokwazi ukuthi uzoyikhokhela njalo ngenyanga ukuze kufike kulelo nani lelo osuke ulithathile.

Yebo, ibhange kufuneka likuveze kulo obolekayo noma ocela i-overdraft ukuze naye abheke ukuthi-ke ngoba eyithatha le mali ingakanani ezothathwa nakuye, ukuze lowo muntu loyo azokwazi ukuhlela iy'nto zakhe ukuthi okay, ngithathe imali ekangaka engizoyisebenzisa. Ingakanani le ezobe ithathwa kumi njalo ngenyanga ngenxa yokuthi-ke ngicele i-overdraft. Kuyasiza ukwazi imali engenayo nephuma ebhenki ebhange lakho ukuze uzokwazi ukuhlela iy'nto zakho, nokuy'bhalansisa zonke.

Amabhange angaqala ngokubona i-credit score yalowo muntu ukuthi ingakanani nokuthi ukhokhela izinto ey'ngakanani nanokuthi uy'khokhela kanjani. Bese ekugcineni okubalulekile kumele bebheke ukuthi lo muntu obolekayo usala namalini uma esekwenze konke akufisayo nokudingakalayo. Bese-ke lapho-ke sesibheka imali esele bese sibheka nemali ayibolekayo, nemali azoyikhokha ngenyanga bese sibona ukuthi lo muntu uzokhona yini ukuyibuyisela le mali yangenyanga le ayicelayo. Bese sibona ukuthi uyasebenza yini lo muntu, usebenza kuphi, uzosebenza isikhathi esingakanani. Uma sesithole yonke-ke leyo mniningwane sobe sesiyabona ukuthi-ke uyifanele yini ukubolekwa le mali noma cha.